Muthu a kho ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni a UIF u ya zwifhaṱoni zwa zwa UIF hafha ndi hafho hune wa ḓo mufha fomo ine a ḓo a ḓo i ḓadza vha ri a ḓise na basa yawe a ḓise na na hezwo zwithu uri a zwi zwi siiwe zwi haningei UIF hune vha ḓo kona u u vhona uri nangoho ndi hezwi nṋe ane a kho amba zwone na na ngoho o vha a tshi shuma vho fhethu avha a kho ri kho shuma hone na a uri a kone u wana masheleni awe a UIF.

Dzimbuelo dza u ita mbadelo nga luṱingo ndi dza uri a dzi lengi a dzi konḓi a dzi na zwikopoṱola zwinzhi zwinzhi nga ngomu ha dzo dzi a kona u swikelelwa nga nnyi na nnyi. Tenda muthu ane a khou rumeliwa masheleni nga luṱingo a wana ene a na luṱingo lune u ḓo kona u swika a a lu sumbedza hanefho hune a khou tea u bvisa hone zwi takadza uri tshelede ya hone i bviswa huṅwe na huṅwe hungavha mavhengeleni hu ngavha dzi dzi banngani dza hanefho tsini nahone muthu ane a kho sendeliwa tshelede.

Bannga dza tsini dza fhano afrika tshipembe dzine nda dzi ḓivha dzine dzi a ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex hu na FNB hu na standard bank hu na absa hedzo ndi dziṅwe dza dzi bannga fhano afrika afrika tshipembe khulwane dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex vhane vha kho ṱoḓa u vhane vha vha na dzangalelo ḽa u ṱoḓa uvha zwipiḓa zwa forex.

Ngeletshedzo i ne ndanga ṋea muthu hu ita uri a tendelwe khadzimiso yawo ndi uri a tshiya banngani u tea u vha a khou ḓivha zwa uri u kho ṱoḓa vhugai ende hu tea uvha a kho ḓivha zwori arali a balelwa u yo masheleni ane a kho ṱoḓa one ndi afhio ane bannga yanga ya nga mu swikisedzela one a dovhe futhi ha a ḓivhe na uri dzi interest dza bannga dzi shumisa hani zwi tshiḓa kha u hadzimiwa tshelede nnzhi ende avhe a muthu ane ha na zwikolodo ane na musi arali a na zwikolodo uwa zwibadela nga tshifhinga.

Hayi mbuyelo dza u beba dza UIF a dzi ngo eḓana u tikedza muṱa nga tshifhinga tshine mufumakadzi a ḓovha o u awela a kha leave ya u beba ngauri mbuyelo dza dza UIF a huvhi hu muholo woṱhe wo fhelelaho une muthu o vha a kho wana musi a khoya mushumoni ḓuvha liṅwe na liṅwe ṅwedzi wo thoma a nga ḓi wana wana hafu wa muvhili a wana kotara ya houḽa muholo zwi amba uri u vha u songo tsha swika hune wa kho tea uri u swike hone.

Zwine nda ḓivha zwone ndi nga ha transfer dutie, ndi masheleni ane murengi wa nnḓu uya a badela ha masipala uri arali a khou renga nnḓu nga ene muṋe a songo panga vhaṅwe vhathu vhanzhi vhanzhi dzi dzi agents nga vhukati. Zwi amba uri ndi tshelede ine ya badela ha masipala uri masipala vha kone u ya deeds vha tshintshe madzina a murengisi wa nnḓu a ye kha murengi wa nnḓu ndi yone i kha tshikwama tsha tsha murengi kana arali vha kho shumisa convinces transfer duty ndi hafho hune zwoṱhe zwi itiwe ha na badela convencer zwi amba uri muthu muṅwe na muṅwe o no kho renga nnḓu a sa thi u humbela lounu ya u thusiwa uri a renge nnḓu u tea u vha a na tshelede ya u badela hezwi zwinwe zwithu zwa nga nnḓa zwa dzi transfer duty.

Tshifhinga tsha u lindela a tshi ngovha tshipfufhi ngauri vhunzhi ha dzi bannga kana hanefho hune vhathu vha vho ṅwalisa hone zwa mbulungano vha ṱoḓa u thoma vha tsheka vha sedza uri na ngoho uyu muthu a tshi ri o lovheliwa nga mugede ndi zwa vhukuma naa ngori vha vha vha kho shavha u fhuriwa hu na milandu midzhi ya vho fhura ine muthu u a swika a si ambe uri mugede o lovha ngeno o lovha zwa vhukuma kana vha ya vha amba zwisi zwone vha tshi kho ṱoḓa uri vha wane masheleni a ndiliso nga tshikapikapi.

Funeral cover ndi ndindakhombo ya musi muthu o lovheliwa heinoni ndindakhombo i tambiwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe u itela uri ḓuvha ḽa musi hu na tshiwo muthu o ri sia huvhe na fhethu hune vhathu vha gidimela hone hune vha wana hone masheleni a ndiliso.

Vhathu vha iledza u amba nga ha tshibugwana tsha mbulungo ngauri vha ofha uri mashaka a tsini navho a ḓo ita lufu bindu ḽanga, ngauri arali vha vha vhudza uri ndi na tshibugwana gai na gai vha soko pfha unga havho vhathu vhane vha khou vha vhudza vha ḓo mbodzi namba vha vhulaya vha ṱuwa balelwa u claim hayo masheleni avho. Fhedzi nṋe ndi vhona uri ndi khwiṋe muthu a tshi amba uri u na tshibugwana gai uri ḓuvha ḽine a ri sia fhano shangoni muṱa wawe a u ṱangana na khakhathi yo ṱoḓana na uri muthu uyo o vha o ṅwalisa gai tshibugwana tsha mbulungo.

Vhunzhi ha vhathu vha tshi vha tshi saina kha phoḽisi dza dza mbulungo vha vha vho vhudzwa upfhi a hu na tshifhinga tsho tsho lindele thi. And zwi na vhuleme uri matshelo vha tshi ri vha tshi yo kileima yo phoḽisi wo vhudzwa zwo pfhi hu na tshifhinga tsho tsho lindela kana vho fhira zwithu vhundeme ndi ya uri hezwi muthu a sa thusaina phoḽisi kha dzule fhasi a vhale zwithu zwoṱhe zwo ṅwaliwaho uri matshelo a tshi kileima a sa ṱangane na vhuleme kana a si tsha ḓo uri vhathu vha houḽa mbulungano a vho ngo mpfara zwavhuḓi, ngori vhori a hu na tshifhinga tsha u lindela kana ndi wana tshelede zwenezwo ndi tshi kiḽeima ara ndo lovheliwa mara matshelo nda ndi tsho isa kiḽeimi nda wana uri vhone vho tsainisa mabammbiri ana ri vha ḓo thoma vha ṱoḓulusa uri na ngoho uyo muthu ḽo vhana kana hu na mabambiri ane nda tea u thoma nda a ḓisa.

Vhathu kha vha dzule vho tsireledzea vho ḓi gada uri muthu ha soko ṱanganedza masheleni kha vhathu vhane ha vhaḓivhi masheleni a humbelwa banngani zwithu zwino u kwamana na masheleni zwi a banngani fhethu hune ha vha ho tsireledzea hune na musi masheleni a muthu a ngalangala u a ḓivha uri uḓo a ṱoḓa gai.